Umnxeba ukuthumelela imali kuba kaloku ndonga nasemalini yendlela nokuthi imahala yona awudingi uba uthumele imali engaphezulu. Umzekelo, uba ufuna ukuthumela i-five hundred uthumela yona i-five hundred leyo. Uba ufuna ukuthumela i-ten thousand kuba yiyo awudingi uba ufake enye imali ngaphezulu. Yonga nakwimali yendlela. Andikhweli kanti kwayona ayidingi uba ndibe nedatha, ayidingi uba ndibe ne-airtime, ndiyisebenzisa nje mahala. Xa nomntana lowo wam useyunivesithi.

Mna ibali endandikhe ndaliva eluchukumisayo kukuba lukhona usapho olwalufuna umakhulu walo uba angcwatywe yinkampani ethile engcwabayo. Bathi xa bethi bayojonga ukulandela nje emaphepheni kamakhulu uba kanti kutheni bengathi barhuqa iinyawo baveza okokuba umakhulu uyakolota kanti imali ibihlala ithathwa ngumzukulwana. Kulapho kwathunjwa khona ke kwa isidumbu xa bethi abanokwazi ukubhatala, kwathunjwa isidumbu. Kwanyanzeleka ke ngoku uba usapho maluhlanganise imali. Kwacaba imali ayihlangani. Bathi makubhatalwe nokuba ngumkhenkce ke baza kumkhuluwa umakhulu kodwa bala ukumkhulula kuba kaloku besithi abanokwazi ukumkhulula imali ingabhatalwanga iphelele.

Kaloku inzala yeyona mali iye ifune uba.

Kaloku inzala ukunyuka kwayo ifuna wena ulinde ukwenzela uba inzala yande. Xa uthe masithi umzekelo umntu ufake imali engangewaka, uyothi xa sele eyikhupha ayifumane ngaphezulu kwewaka. Abanye abantu ke baye bakhethe uba bathathe inzala bashiye unina lowa. Bakwazi uba baphinde babuye bongeze kunina izokwazi uphinde futhi izale. Xa uyiyekile inzala yahlala ixesha elide kutsho uba ke ngoku uzawuyifumana ininzi nayo yandile. Yiloo nto ke ngoku umntu ingathi ungamcebisa ngaloo ndlela, akwazi uba ke alinde nokuthi iinto ezifana nokutyala imali zifuna umntu olindayo ukwenzele uba uzowubona umvuzo.